Kungabangelwa kukuthi nofana kuthi bathenge . Kose abantu into abangayithenga kuwe.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe, ngoba sikghona ukwenza ipuphu, imidoko nokudla kweenkukhu. Manje-ke abantu bathanda sona ngiso esithengwa khulu.

iSewula Afrikha, ibhala ekutheni abakwazi ukuzitjalela, ngoba bancenga khulu emazweni amanye. ISewula Afrikha, inazo zoke izinto ebazidingako ukuthi benze izinto ekumele bazenze, ngeentjalo neentwenyana ezifana namafutha. Banazo zoke izinto ekumele baziberegise kodwana sitlhoga abantu abangazenza, kutlhogwa imiberego for abantu labo.

Iye, sikhule sidla umratha wepuphu eyenziwe ngesiphila esibovu kodwana esikhathini sanje, kuragela isiphila esimhlophe phambili, ngombana kuya ngokuthi abantu bathanda ini. Isiphila esibovu sinokubabanyana okuthize, ngikho-ke abantu bangasathandi ukusithenga. Iimphila eziragela phambili njenganje, siphila esimhlophe namabele.

Ibisi liya ngekomo, ikomo esikazi kuya ngomhlobo wekomo leyo ukuthi yi-ankole or ibisi elisuka ekomeni esengwako vele. Nakuyikomo esengwako ibisi lakhona liba mnandi liba namavithamini.

Mina ngingafana nawe ngifuye izimvu. Iimbuzi ziyatshwenya, zitshwenya nabomakhelwana. Izimvu zikhamba zoke esikhathini esinengi ende azitshwenyi.

Ungakhela izimvu zakho endaweni la angekhe zidliwe khona ziimpungutjha. Iimpungutjha lezo ungazithelela itjhefu nofana wenze i-fence ezokunakekela izimvu zakho. Nofana ube nomuntu ozokunakekela izimvu lezo eplasini.

Umraro kungaba kukuthi izimvu lezo, azange zithole ukudla okunomsoco kuhle, nofana kunokugula okuthize ezinazo.

Izimvu lezo ungazakhela esibayeni somkhukhu, ukuthi zingalinge zetjiwe, nofana ufake into ezokulila nawungena esibayeni, kube nento elilako nawungena ngesibayeni.

Ungathoma ngokuhlola umonakalo owenzwe iinkhukhula, bese-ke ulahle zoke iintjalo esele zimotjhakele, bese ulungise ihlabathi yakho etjha, ukuthi ukghone ukutjala norh ezitjha.

Awa, iinkomo lezo azidli ngokwaneleko, ngombana iinkomo zenyama kosele kuthi zidle kanengana, ukuthi zikghone ukuba dege zibe nenyama enengi.

Iye, kulungile bona iinkomo lezo ozifuyele inyama ungazipha ukudla ubusuku nemini. Kosele zidle vele ukuthi zinone.

Amabhonsmara akumelanga bona azale amafutha. Lokhu kutjengisa ukuthi iinkomo lezo bezingadli kuhle nofana zingatholi ukudla okurerhe. Ngiyo into eyenza ukuthi izale amafutha khulu begodu ikghadze msinya.

Iye, kufuze ukuthi iinkomo zoke ozifuyileko ngemihlobo yoke ehlukileko, ibe nesibaya sazo zizodwa.

Into encono kukuthi iinkomo zakho uzondlele lapho zihlala khona, ngombana iinlelesi zinengi ephasinapha. Banengi abantu abangeba iinkomo zakho nawuzivuleleko, nakhona banengi abantu abangathelela iinkomo zakho itjhefu.

Kufanele uqale ukuthi iinkomo zakho zidla ini etjhefelekileko, nofana uqale ukudla ezikudlako ukuthi zirerhe na emzimbeni wazo. Bese iinkomo esele zitjhefelekile kose uzilahle, ngoba akekho umuntu ozokukghona ukudla inyama yekomo etjhefelekileko.